iitapile yenye yemifuno endiyithanda kakhulu ngenxa yezakhamzimba ezifumaneka kuzo. Kangangokuba xa ndizipheka, ndizipheka zodwa ndizitye zodwa okanye ndizidibanise nekhaphetshu.

Ishishini lokufuya iihagu asiyondlwana iyanetha. Ndithetha la mazwi ngokuba ndisazi uba kukho izifo ezinjengee-swine fever eziye zihlasele iihagu, kwaye indawo ezihlala kuyo iihagu iyathanda ukungacoceki, ubushushu ke nabo endaweni ezihlala kuyo iihagu. Amaxabiso okutya kweehagu aphezulu kakhulu. Okokugqibela, kukho neencukuthu eziye zihlasele iihagu kangangokuba wena mfuyi ke kuyafuneka ukuba uthenge amachiza aza kuthi abulale ezo ncukuthu ezihlasele iihagu zakho.

Ukuqokelela ulwazi nobulumko besintu bunceda kakhulu kangangokuba wena mntu owazi ngalo, wazi izityalo ezingaziwa nguwonkewonke. Xa usikha izityalo uzikha ngononophelo ukuze ziphinde zikhule kakuhle, uyakwazi ukohlula izityalo ezinetyhefu kwezingenayo, ufunda imifino neziqhamo zasendle ezingatyiwayo nezityiwayo.

Xa ngaba ndingumlimi osemtsha ekulimeni kubalulekile ukuba ndiye kumlimi ekukudala eqalile ishishini lokuba ngumlimi. Kulapho ke ndakutsho ndifumane iingcebiso ngezolimo eza kuthi zindikhulise mna mlimi osemtsha kunye neshishini lam.

Ukufuya iinkomo zobisi akuzange kwaba lula. Ndinezizathu ke ezi zilandelayo. Kukho izifo ezifana nomanzabomvu eziye zihlasele iinkomo zobisi. Iinkomo zobisi kufuneka ziye ediphini inyanga nenyanga ukuze kuzokufa amakhalane. Idiphu yiyo ke ethi ikwazi ukuqhiza amakhalane ezinkomeni. Kukho amayeza ke ekufuneka uwathenge okuzitofa, kwaye ke ukusenga kuba nzima ngamanye amaxesha kuba kaloku imibele yeenkomo iye ibe buhlungu ngamanye amaxesha. Xa ke ibuhlungu iinkomo ziyakhaba xa uzisenga.

Inkqubo yokubuyiselwa komhlaba eluntwini inganceda kakhulu kwiilali ngeelali. Nditsho la mazwi ngoba ndisazi ukuba abantu basezilalini xa bethe banikwa umhlaba wabo bayakwazi ukuqala izitiya eziya kuthi zityale imifino neziqhamo. Le mifino neziqhamo iza kuthi yondle amakhaya ahlelelekileyo eluntwini. Ngolo hlobo ke ikati bayayigxotha eziko. Kukho ke nenkqubo yonkcenkceshelo apho ke kwakuthi kuxhamle amakhaya angenawo amatanki.

Mmelwane, yintoni into ebangela ukubana iibhokhwe zakho ungazivaleli? Iibhokhwe zakho ziyangena apha eyadini yam zifike zingcolise, mna qho kufuneka ndicoce iyadi yam ngenxa yeebhokhwe zakho. Iibhokhwe zakho zinamakhalane. Iibhokhwe zakho ziyangxola apha eyadini yam xa zikhalela amatakane azo, kwaye iibhokhwe ziyabiwa. Yintoni le nto ungenankathalo kangaka ngemfuyo yakho?

Ndicinga into yokokubana iinkomo zithetha ngokuba ziza kuxhelwa ngenye imini zishiye amathole azo.

Into eyenza ukuba kube lula okanye kube nzima ukulima iminqathe yile ilandelayo. Iminqathe ayithandi umhlaba onodongwe okanye oludongwe. Iminqathe ayithandi ukukhula endaweni enamanzi amanintsi okanye emhlabeni onamanzi amanintsi. Umhlaba onamatye awukhulisi iminqathe kakuhle. Imbalela yenza ukuba iminqathe ingakhuli kakuhle. Iminqathe ayifuni isichumiso esinintsi kwaye xa ngaba uthe watyala iminqathe, kufuneka ukuba uthenge iyeza lezitshabalalisi.

Ndingaziva ndigcwele uchulumanco, imivuyo namayeyeye ngoba kaloku ndiyayazi into yokokubana umvuvuzelo okanye i-pollination ngokolwimi lwasemzini yenza ukuba iintyantyambo zibe ziziqhamo ngokukhawuleza. Imveliso ke iba ninzi kwaye iba yeyodidi oluphezulu. Uvelisa iziqhamo ezinencasa nezakhamzimba ezinintsi. Umvuvuzelo ke utshabalalisa okanye unciphisa izitshabalalisi. Ubulunga obuninzi ke buthi bande ngenxa yomvuvuzelo.

ezinokuvela zezi zilandelayo. Okokuqala, ixabiso lokutya kweehagu liphezulu kakhulu ngamanye amaxesha. Okwesibini, izifo ezifana ne-swine flu ziye zikwazi ukuthintela ingeniso xa ufuye iihagu. Okwesithathu, imali kagqirha wezilwanya ekufuneka uhlale unayo maxa onke. Okwesine, ixabiso lenyama yehagu elehla lisenyuka maxa onke.

Kungaba luncedo kakhulu ngokuba abantu abanintsi basezilalini bahlelelekile kwaye bazimpulazi kalujaca. Xa ngaba besazi ngezityalo zasendle ezityiwayo bangatsho bakwazi ukuyozikhelela endle kunokuba bayokuthenga ezimakethi zoluntu, ngoba kule mihla ixabiso lemifuno neziqhamo liphezulu kakhulu.

Umbona ndingawusebenzisa ngobulumko. Okokuqala, ndingathatha izikhwebu ezithile ndizibeke ecaleni, ndenzela into yokokubana kunyaka ozayo ndibe nembewu ekudidi oluphezulu. Okwesibini, ndithatha inxalenye yalo mbona ndiwubeka elugcinweni, ndenzela ixesha lembalela.